Ee, go ya ka setso sa Setswana, fa mosadi a sena go nyalwa, o tshwanetse go simolola go apara mosese wa setso, o o bontshang gore o setse a nyetswe. Moaparo ono o akaretsa dilo tse di jaaka mosese o motelele, kgotsa khiba le tuku mo tlhogong. Go apara jalo, go bontsha tlotlo, boikokobetso le gore o fetogile mo botshelong jwa gagwe, jaanong ke mosadi wa lelapa, e seng ngwanyana. Gape seno ke tsela ya go supa tlotlo, mo bogading le go bontsha gore wa tlhaloganya legae le a nyetsweng mo go lona, ke karolo ya maitsholo a a bontshang seriti, le tlotlo mo setšhabeng.

Ee, setso sa me se dumelela batho ba ba tswang mo ditsong tse di farologaneng go nyalana, ka gonne se ananela lerato le kutlwano magareng ga batho. Fa ke ne ke ka tlhopa go nyala mo setsong se sengwe, ke ka tlhopa setso se se bontshang tlotlo, kutlwano le boitshireletso mo lelapeng. Ke ka batla setso se se tlhokomelang borre le bomme, se se rutang bana maitsholo a mantle, le se se dumelang mo boitumedisong jwa lelapa. Seno, se tla thusa gore lelapa le le tsalang mo lenyalong leo, lenne le tlhongwana le kagiso le go godisa bana, ba ba nang le boitshwaro jo bo siameng.

Ee, ke nagana gore kgwebo ya dijo tsa setso e ka atlega thata. Batho ba le bantsi ba rata dijo tsa setso, ka gonne di ba gopotsa gae le melemo ya bogologolo. Dijo tseno, gape di dirisiwa mo meletlong e e kgethegileng, jaaka manyalo le dikopano. Jalo, batho ba tla kgona go di reka ka dinako tsotlhe. Fa dijo di apeilwe sentle, di le phepa, di le monate, le theko e le e e siameng, batho ba tla boela kgwebo eo gangwe le gape. E ka nna tsela e ntle, ya go dira madi le go boloka setso sa rona.

Ee, ka setso sa Setswana, fa mosadi a tlhokafaletswe ke monna, o tshwanetse go mo ilela ka lobaka lwa dikgwedi di le mmalwa, gantsi ke dikgwedi di le nne mme gongwe go fitlha le ngwaga. Mo lobakeng lo, o apara diaparo tse di bontshang setlhogo jaaka bontsho kgotsa bosweu, a se tsene di-party kgotsa dikopano. Seno, se bontsha tlotlo mo monneng yo o tlhokofetseng, le mo lelapeng. Go ilela go thusa mosadi go ipha nako ya go utlwelela botlhoko, go nna le kagiso ya mo teng, le go itukiseletsa botshelo jo bo tlang. Ke tsela ya go bontsha seriti le tlotlo mo lenyalong la gagwe.

Mo ditso tse dintsi, dijo di dirisiwa mo meletlong ya phitlho, go tlotla moswi le le go gomotsa ba ba hutsafetseng. Mo Setswaneng ka sekai, go apeiwa dijo tsa setso jaaka bogobe, nama le morogo. Dijo tseno, di fa batho ba ntse ba kopane, go utlwelela lelapa botlhoko. Dijo di dirisiwa go bontsha kutlwelobotlhoko, go kopanya batho, le go thusa ba ba hutsafetseng go ikutlwa ba eme molama. Ke tsela ya go bontsha lorato le go supa gore ba sa ikutlwa ba le nosi. Dijo di tsenya kagiso mo motseng, le mo lelapeng ka nako ya botlhoko.

Nna ka tulo ke nna mo Johannesburg-e, jaanong mo Johannesburg-e, dikgosi ga di sa busa ka maatla a magolo jaaka pele, ka gonne jaanong re na le mmuso wa temokerasi. Le fa go ntse go le jalo, mo mafelong a mangwe a a mo Gauteng batho ba santse ba tlotla dikgosi, bogolo mo ditiragalong tsa setso jaaka diphitlho le meletlo. Ba santse ba le botlhokwa mo bathong ba ba ratang setso, ke raya tsone dikgosi. Le fa e se bone ba busang lefatshe ka molao, go santse gona le batho ba ba ntsi ba ba hlomphang.